E, ke nnete, ho dula o tonetse founu mahlo bosiu, o sa phomole, o kgathatsa mahlo ebile ho kgathatsa le kelello. Ebile seo se ka o huleleng ho lahlehelwa ke kelello ka hobane nako tsohle o dutse o le founung, nako yohle ha o sa qoqa le batho ha o sa phomola, o dula o hlobahetse ka lebaka la founu. Ha se tsela e lokileng eo, ha ke bone e le tsela e nepahetseng hore motho a dule a le founung ka nako e kgolo, le e kgutshwane.

Ho ya ka kontraka ya ka ya mohala, ha e tshwane le dikonteraka tsa bona tsa mehala, ya ka e dumelletse mehala e le mene fela hore e fumane marangrang.

Ha ke tlo nyadisa, ke tlo kgetha dipina tseo, ha di tlo binwa ke tla be ke bua le tsona le makoti hore a tsebe seo a tlameileng ho ba sona lapeng leso, kapa se a tlameileng ho se etsa lapeng leso.

Nka mo eletsa hore a tswe hohle ho internet le hore a ye kerekeng ho lo ikopanya le moruti, hoo ho ka mo thusa haholo.

Mabaka ke hore tsohle dintho tse etsahang matsatsing a jwale, di etsahala ho internet kapa di-social media-ng and then tsohle ha di etseha ho batleha tjhelete hore o di fumane ditaba tse phahameng, tse bohlokwa hore o di fumane, o tlameha hore o di lefelle ha o se na yona tjhelete ya ho lefa o ka se thole ditaba tsa bohlokwa ka hobane tsohle di fella internet-eng. Ke bona hore ha nako e ntse e ya pele, tsohle dintho di tla be di tholwa ka tjhelete ho tswa ho internet.

Bohlokwa ba phone ya ka matsatsing a jwale, ka hobane ha ho hlokehe hore ke reke airtime ka nako e kgutshwane le e telele. Ha ke kentse data, data ya ka ke a kgona ho bua le mang kapa mang, a le kae kapa kae, nako e ngwe le e ngwe e ke hlokang ho bua. Ka phone ya ka ha ke sa lahleha tseleng ka hobane e nkisa moo ke hlokang ho ya teng, e mpeha moo ke hlokang ho ba teng. Ke rata founu ya ka haholo ka hobane e bohlokwa dinthong tsa jwale.